Mme, ke hlokometse hore ka dinako tse ding o fumana ho le thata ho fumana tjhelete ka ditshenyehelo tse ding. Ke ile ka botsa ba tjhelete ya overdraft e neng e bapatswa ke banka. Mme mosadi e mong ya mosa o ile a nhlalosetsa yona. O re, Overdraft ke tsela eo banka eo dumellang ho ntsha tjhelete e sa fumaneheng account-eng ya hao. Seo se tla re thusa haholo bohareng ba kgwedi ha re sena tjhelete.

Dumela moreki ya ratehang. Ho bonolo haholo ho fihlela profile ya hao. Pele, o hloka ho etsa bonnete ba hore o hokahare le marangrang a Wi-Fi kapa ona le data ya internet-e. Taba ya bobedi, eya ho App ya banka ebe o tobetsa log in. O lokela ho kenya nomoro ya hao ya account-o le password ka nepo. Ho bonolo jwalo ka seo.

Balloon payment ke mofuta wa mokgwa wa puseletso ya mokoloto mo ditefo tse nyane tse tlwaelehileng di etswang nakong ya mokoloto. Mme di latellwe ke tefo e kgolo ya ho qetella. Ha re re o adima one hundred thousand ka nako ya dilemo tse hlano le tefo ya balloon-e ya fifty thousand. Ditefiso tsa hao ka kgwedi le kgwedi di ka nna tsa, ya e ba tlase ho ekabang eight hundred and thirty-three rands. Empa o tla tlameha ho lefa tefo ya balloon-o kapa balloon payment ya fifty thousand rand ka botlalo qetellong ya dilemo tse hlano.

Mekgwa e metjha ya ho bula account-o ya banka e shebana le boiketlo le lebelo. Mme dibanka tse ngata ha jwale di fana ka ditshebetso tsa marangrang le tsa mehala. Hangata di kenyelletsa netefatso ya biometric le ho sign-a ditokomane tsa digital-e. Dibanka tse ding di boetse di sebedisa di-kiosk tsa mabenkele bakeng sa ho bula account-o, mme tse ding di bile di fana ka kgetho ya ho bula di-account-o ka nomoro ya ID feela. Dibanka tse ding tsona di ho dumella ho bula account-o internet-eng

Matsatsing ana dibanka di hlahisitse dibanka tsa mobile tse tsejwang ele banks on wheels. Le ha hole jwalo, di ntse di sa fumanehe ho batho ba dulang mahaeng. Dibanka di lokela ho etsa bonnete ba hore batho bohle ho sa tsotellehe hore na ba dula kae? Ba fumana melemo e felletseng ya banka.

Ke ikutlwa ke sa phutholoha hobane ke ntse ke tlameha ho tsamaya sebaka se se selelele bakeng sa banka ya ka. Ha eba ke sa etse jwalo, ke tla tlameha ho lefa kapa ho patala ditefiso tse eketsehileng bakeng sa ho sebedisa ATM ya banka eo ke sa e sebediseng. Ke bona sena se fosahetse haholo.

Menehelo ya ho tlohela mosebetsi ke tjhelete ya pele kapa ka mora lekgetho eo batho ba e kenyang mererong ya polokelo ya ho tlohela mosebetsi, jwalo ka tjhelete ya provident fund. Menehelo ena hangata e kgafiswa lekgetho, ho bolelang hore e ka fokotsa tjhelete eo oe lefisang. Eleng monyetla wa ho theola sekoloto sa hao sa lekgetho.

Dumela. Ke o letsetsa mabapi le account-o ya hao e salletseng morao. Ha eba o sa lefele di-account tsa hao, o ka kopana le mathata a mmalwa. A tshwanang le tshusumetso e mpe ho tsa hao tsa mokoloto le bothata ba ho fumanang mokitlane nakong e tlang. Ho bohlokwa ho buisana le batho bao ba kolotang ho etsa ditokisetso tsa ho lefa di-account-o tsa hao.

Insurance ya bophelo e fana ka tshireletso ya ditjhelete bakeng sa baratuwa ba hao ha o ka hlokahala. Hangata e lefa tjhelete e ngata kapa tjhelete e kenang ho bajalefa. E ba thusa ho lefella ditshenyehelo, mekoloto le ho boloka insurance ya bophelo ba bona. Rena le mefuta e fapaneng ya insurance ya Bophelo. Ya Pele, rena le insurance ya bophelo ya nakwana e sebetsang le nako e itseng. Re boetse rena le insurance ya bophelo bohle, eleng tshireletso ya bophelo bohle ka karolo tsa boleng ba tjhelete. Maemo ao ka a kwahelang ke a latelang. Ya pele, ke melemo ya lefu e lefuwang ha motho a feta. Ya bobedi, e boeletse ke ya bolwetsi bo sa feleng. Insurance ena ya bophelo e loketse batswadi banang le ba itshetlehileng ka bona, batho banang le dikoloto tse kgolo le mang kapa mang ya batlang ho netefatsa hore ditshenyehelo tsa dipato di a lefellwa.

Savings account e fana ka phihlello e bonolo ya ditjhelete tsa hao ka sekgahla sa tswala e batlang se, ele tlase. Athe fixed deposit e fana ka sekgahla se phahameng sa tswala bakeng sa nako e behilweng, empa ena le phihlello e lekanyeditsweng kapa ya kotlo ya tjhelete ya hao pele e hola.

Ah hle! Mohaisane wa ka ya ratehang. Ka ha hle ka moo ke batlang ho o thusa empa ka bomadimabe ha ke kgone. Ke se ke ntse kena le merero ka tjhelete eo ke setseng ka yona. Empa o ka ya bankeng ya hao mme o kope kadimo e potlakileng kapa quick loan. Ha eba o sena nako e lekaneng, o ka etsa seo founung ya hao.